Ku antswisa vutleketli bya vaendzi xo sungula swifambo swa swifambo swa mani na mani leswi olovaka, swa vumbirhi swihlawulekisi leswi nga heriki, xa vunharhu ku hlanganisiwa ka thekinoloji, xa vumune vukorhokeri lebyi kongomisiweke eka vaendzi, swo hetelela vukorhokeri lebyi tirhaka kahle na lebyi hlayisiweke.

Hlayisa mali loko u ri karhi u famba, hlela nkarhi, hle hlela nkarhi emahlweni endla ndzavisiso hi tindlela leti nga durhiki. Vutleketli bya mani na mani, paka hi vutlhari dyana swa laha kaya va na na ti-app-e ta riendzo, endla mpimanyeto wa mali.

Gautrain eka switimela swin'wana rivilo ro hatlisa, ndlela yo hlawuleka ni chavelelo wa manguva lawa kusuka kusuka nkarhi na nkarhi, vuhlayiseki lebyi andzisiweke, vutleketli lebyi hlanganisiweke.

Ndzi vona swi va swi ri kahle hikuva, hikuva vanhu va ku hola midende mali ya vona yitsongo a yi fikeleli ku va va va xava swakudya swo vonaka ku tlula munhu loyi loyi a tirhaka, munhu loyi a tirhaka hambi vo tlakusa swakudya wa kota ku xava swakudya swo vonaka.

Ku tirhisa muchini wo fambafamba swi nga vuyerisa un'wana na un'wana ni un'wana loyi a lavaka nseketelo loyi engetelekeke, kumbe ku tshamiseka ku nga khatariseki malembe. Loko munhu lontsongo anakanya hi ku tirhisa muchini wo fambafamba ekaya ra vadyuhari ndzi nga n'wi tsundzuxa swa leswaku u fanekele a vulavula na mutivi wa swa rihanyo na ku kambisisa ku fambafamba ka wena.

Yi pfuna leswaku va kota ku kuma mali yo ti hlayisa, na ku kuma mali ya ku chela petiroli swin'wana swa kona, swi vanyika swi va nyikana na mitirho na ntirho Xi xin'wana xa kona xi va pfuna leswaku a kota ku endla xinavetiso hi movha ya yena leswaku vanhu vo tala va ta kota ku tala.

Swipfuno swo famba mpfhuka wo leha hi bazi, i ku va bazi a yi durhi naswona bazi yi ku veka naswona bazi yi ku veka laha fanekele u chika kona. Xa vunharhu yi suka hi nkarhi, bazi yi suka hi nkarhi se leswo biha hi ku famba mpfhuka wo leha hi bazi i ku va, i ku va loko loko u va u khome hi xihambukelo a va yimi endleleni a va ku yimeli endleleni.

GPS eka e-hailing hi ntolovelo swa swa tshembeka loko muchayeri a hambuka ku tlherisela ndlela vulavisisi magoza ya vuhlayiseki.

Tindlela leti ta ku tala vafanekele va tirhisa i vanhu va ku chayela. Xo sungula vafanekele va ehlisa xiphiqo vafanekele va ehlisa tokhilomitara ta vona to chayela. Xa vumbirhi vafanekele va va yingisela rhovoto, rhovoto loko ri ri ro tshuka vafanekele va yima. xa vu eka eka tlhelo ra vanhu vo famba u nga u nga anakanyi patu u nga se languta matlhelo u faneke u languta matlhelo u vona swa ku movha a yi ti kumbe ya ta na hikuva yi ta ku chayisa.

Ku tiyisisa leswaku tindhawu to paka mabazi ya mani na mani na mabazi ya ya sirheleriwa eka vugevenga mfumo wu nga tirhisa magoza lama landzelaka, ku antswisa ku voninga, ku nghenisa mavoni yo vangama lama nga na vuxiyaxiya ku sivela mighingiriko ya ku sivela ya vugevenga na ku antswisa ku vonakala. Ku vekiwa tihlo ka CCTV ku ku nghenisa ti khamera to hlayiseka leti nga na vuswikoti byo lemuka xikandza, ku langutisisa na ku hlamula eka timhangu.

Tshama u hlayisekile loko u ri karhi u famba, i ku tshama u ri karhi u tivisiwa. Xa vumbirhi tiva vuxiyaxiya bya ndhawu. Xa vunharhu tiyisekisa swilo swa nkoka. Xo ku hetelela tshama u ri eku hlanganiseni naswona u nga khulumi u nga vulavurisi vanhu va ku vona a wu va tivi.

Tsundzuxa switsundzuxo swa vuhlayiseki, hlayisa mpfhuka Xa vumbirhi langutela ku hundzuka xa vunharhu langutela ku buluka ka moya. Xa vumune tirhisa swisirhelelo swa le hansi. Xo hetelela tshama u xalamukile.

Mina ndzi nga ya eKapavuxa hikuva eKapavuxa hilaha, hilaha ndzi navelaka ku ya kona hikokwalaho ka ka swiharhi leswi swi nga lena, na mati na mati ya wasi lama nga leni hilaha ndzi nga navelaka ku ya kona.

Ina, ina, bazi ku fanekele ri va ri na vutiyisisi leswaku ku va na vuhlayiseki xa vumbirhi nhlamulo ya xihatla, xa vunharhu ku famba hindlela xo hetelela vukorhokeri, vukorhokeri bya vaxavi.

Swiphiqo leswi vafambi va langutanaka na swona i swa ku va i swa ku va va yiveriwa swilo swa vona, hikuva ku va ku tele vanhu. Van'wana va khandziya mathekisi lawa ya ku wona a va va yisi kona hikokwalaho ko tala ka vanhu. vanhu van'wana va va, van'wana va titwa va nga khululekangi va titwa va nga titwa va nga ntshunxekangi emoyeni ku hlaya laha va ya ka kona.

A ndzi ta endla phamfulete ndzi yi veka efasitereni ra nyanghwa wa banzi leswaku un'wana na un'wana loyi a lavaka eku khandziya a sungula a vona meseji lowu ndzi nga wu tsala la ka phamfulete. Phamfulete lo wa meseji a ndzi ta tsala leswaku un'wana na un'wana loyi a khandziyaka eka bazi leyi fanekele a xixima un'wana na un'wana hambi hi muchayeri wa bazi wa xiximiwa.

Tilori leti endleriweke magondzo yo karhi hi ku tekela enhlokweni muxaka wa patu na vuswikoti bya ndzhwalo.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya nyika ntokoto wa maendzo ya xiyimo xo sungula na swihlawulekisi, kasi mabazi ya ntolovelo ya mpfhuka wo leha ya kongomisa eka ku fikelela na vutleketli bya vanhu vo tala.

Hi lava nseketelo wa swo famba eka vuvabyi lava dyuhaleke ku tiyisisa ku fikelela vukorhokeri bya swa vutshunguri hi nkarhi, na ku antswisa ntokoto wa muvabyi na mimbuyelo.

Ina loko u ri na malembe ya sixty five u na mfanelo ya nhlawulo eka thikithi rin'we leri hakeriweke hi ntsengo wa khadi ra riendzo.

Ina swi va swi hoxekile vachayeri va ti-Bolt va nga ha pfumela la vakhandziyi vo engetela hikokwalaho ka swivilelo swa vuhlayiseki kumbe swipimelo swa pholisi.

Swipfuno swa maendzo ya freeway minkarhi yo ya famba hi ku hatlisa, swipimelo swa rivilo ra le henhla, swiphiqo swa maendzo ya freeway, tihakelo tindhawu to nghena leti nga nyawuriki, swipfuno swa magondzo lamatsongo, tindlela leti nga ni swifaniso leswinene, ku fikelela tindhawu ta ndhawu, swiphiqo swa magondzo lamatsongo, ku hunguta minkarhi yo famba, khombo lerikulu ra timhangu.

Vanhu lava tirhaka eswitichini swa petrolo etlhelo ka magondzo ya mahala va nga ha famba hi ku tirhisa mabazi, mimovha ya munhu hi xiyexe na vukorhokeri byo avelana ku khandziya.

Vafambi hi milenge tirhisa tindlela leti vekiweke to tsemakanya na swikombiso swa vafambi hi milenge na vana lava vona lava vonakaka va ambala swiambalo swo vangama kumbe leswi voningaka nivusiku.

Avuxeni ndzi suka eKapa ndzi ya eJoni SA, mindzhwalo wa mina a yi fikanga eJoni naswona a ndzi tiyiseki loko yi lahlekile kumbe yi hlwerile, xana u nga ndzi pfuna ku yi landzelela no no lulamisa mhaka leyi? Ndzi nga khensa ngopfu loko ndzo kuma nhlamulo eka n'wina na ku pfuneka.

Mhaka yo hakela ti-tollgate tanihi muchayeri a yi ndzi khomi kahle hikuva masiku yo tala ndzi tshama ndzi nga ri na yona mali naswona ndzi va ndzi ri entirhweni, mali leyi ndzi yi hakelaka eka ti-tollgate va yi koka eka muholo wa mina ndzi kumeka leswaku ndzi hola mali yo ka yi nga helelanga hikokwalaho ko ko chayela ndzi ndlula eka ti-tollgate.

Tibazi leti ni ti tivaka laha Afrika-Dzonga na .

Khensani xo sungula u fanekele a rhanga a ri na vulavisisi leswaku i malini bazi ro suka la n'wana a nga ta mi khandziyisela koho ku fika laha yi nga ta ehla kona xa vunharhu Khensani ku fanekele a khomisa n'wana wa yena riqingho va a ta kota ku mi vulavula na yena eka riqingho a n'wi byela leswaku u fambe njhani naswona u ta fikisa ku yini xin'wana xa kona Khensani ku fanekele a va a ri na nambara ya muchayeri loyi a nga ta chayela bazi leri ku nga ta khandziya n'wana wa yena.

A ndzi ta tirhisa xitimela xo rhwala nhundzu hikuva xitimela xi na matirokisi yo tala laha ndzi nga ta veka kona nhundzu ya mina naswona xitimela a xi dyi phetirolo yo tala ku fana na thiraka naswona tinghozi tinghozi a ti talanga loko a ti talanga ku endleka loko u tirhisa xitimela ku tlula thiraka.

Vubihi lebyi nga kona loko ku ri na vakhandziyi vo tala ku tlula mpimo exitimeleni xo sungula i ku va i ku va va nga yivelana nhundzu leyi va nga ta na yona xa vumbirhi i xa ku va xitimela xi nga xi famba a xi nge hatlisi xi ta famba hi katsongo hi hikokwalaho ko ta kotwa ku tika leswi swi nga ta endla leswaku vanhu va nga fiki hi nkarhi la ni va lavaka ku ya kona.

Swikepe swa seyila swi endleliwe ku tirhisa matimba ya moya xo hetelela na swona ku na swikepe swa swo phasa tinhlampfi switirhisiwa ku phasa tinhlampfi ta va mabindzu.

E-e, a swi fanelangi ku va va pumberiwa mali yo khandziya bazi hikuva hikuva phetiroli ya durha naswona loko va pumberiwa mali yo khandziya bazi mali ya phetiroli yi ta xota naswona a va nge he koteleli ku fikelela lani va lavaka ku ya kona.

Lava va ma thiraka ku fanekele va endleliwa migwaqo ya vona hikuva yi endla leswaku va lava mimovha yitsongo va nga koti ku hatla va fika la va lani va lavaka ku ya kona naswona i thiraka yi famba hi ku nonoha.

Yi kahle hikuva hi kota ku ku kuma swilo swa le matikweni ya le handle ya le kule swo fana na matikweni ya le China ha kota ku xava swilo swa le China hi ri karhi hi ri ko kwala South Africa hi nga fambanga hi ya ku kwale etikweni ra china.

Ndzi nga teka xikombelo xa mufambisi wa mina leswaku ndzi tirha hikuva ntirho i wa nkoka naswona i swa nkoka leswaku va ntirho wa wena wu tshama wu ri emahlweni u nga saleli endzhaku naswona ndzi swi vona swi nga valulekanga leswaku ndzi ya ndzi ya tshama eka nkhuluko wa timovha tani madyambu ku ve entirhweni ndzi salele endzhaku.

Ndzi nga va lemukisa leswaku a swi fanelanga ku va u chayela ku ve u nwe byala xa vumbirhi ndzi nga va byela leswaku loko u karhele u fanekele u yima e tlhelo fanekele u ya egarage u paka movha ya wena u tikhiyetela u etlela hikuva loko u ya emahlweni u chayela ku ve u u twa u twa u lava ku etlela swi endla leswaku u nga u ta swi endla leswi .